Zikhona izindlela ezinye, ezithengekayo noma zamahhala abantu abasha abangahlola ngazo izinto abazithandayo. Njengokusebenzisa uxhakaxholo, noma ukuthola iphephandaba njengoba imiphakathi eminingi inamaphephandaba awo lowo mphakathi. Aphiwa abantu mahhala, awathengiswa, ahamba afakwe umuzi nomuzi. Bangasebenzisa naleyo ndlela.

Ngingabakhuthaza, ukuthi bakulezinga abakulona khona manje, yingoba basebenza ngokuzimisela, basebenza kanzima futhi. Ngiphinde ngibakhumbuze ngayoyonke imidlalo emihle ebabenayo. Lokhu kuzobapha ugqozi ukuthi bafune ukuphumelela, nokuthi lomdlalo onengcindezi ungabethusi.

Ilapho othisha bezikole, benza umqhudelwano webhola likanobhutshuzwayo ukuthi kudlale izikole zonke zomphakathi. Wonke umuntu ebejabulile, ngoba lokhu akukaze kwenzeke. Yingakho umphakathi waphuma ngobuningi, uzobuka lo mqhudelwano. Wonke umuntu wayejabule ngalolo suku, nabo abadlali. Kodwa phela bekumele kuphumelele isikole esisodwa.

Izikole zingakhuthaza abafundi, ngokuthi zifake imidlalo ehlukahlukene ezikoleni ukuze umfundi nomfundi ezokwazi ukuthi ekhethe umdlalo lo awuthandayo. ngaleyo ndlela omunye nomunye umfundi uzobe edlala umdlalo othize, othandwa uyena.

Angiboni ukuthi imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ingasiza ekubhekaneni nesimo esibi sokungabibikho kwemisebenzi. Yingoba baningi kakhulu abantu abangasebenzi. Noma lemicimbi ingazama, izohluleka ukufinyelela njengoba inani labantu abangasebenzi liphezulu.

Abafundi bangenza ukuthi mhlawumbe kathathu ngeviki, babhekane nezemidlalo kuthi kathathu noma kabili evikini, babhekane nezimfundo zabo. Ukuze bangasaleli emuva, babhekene nezemidlalo zodwa bengabhekanga izimfundo zabo. Ngoba konke kubalulekile, ikakhulukazi imfundo.

Esikoleni ngangingumgijimi . Sasiyogijima nesinye isikole. Ngaphumelela ngapha owesibili, ngathola indebe nesitifiketi. Ngangijabule kakhulu ngaloluya suku,

Lokhu kuzobasiza kakhulu abafundi, ngoba bazohlala benempilo, futhi nemiqondo yabo izohlala ikhaliphile. Ikakhulukazi izobasiza ngokuthi bangacabangi ukuyokwenza izidakamizwa, noma ukuyoba izigebengu. Izobasiza bakwazi ukukhuzeka, nokulawuleka. Bakwazi ukulalela abantu abadala. Izobafundisa inhlonipho. Uzobasiza kakhulu.